Mme ke ikutlwa ke se hantle maikutlong a ka hobane nka thabela ho sebedisa ATM ya banka ya ka, mara ke lemohile hore dinaheng tse kaofela tsa Afrika Borwa ba kentse di-ATM tse fapa fapaneng, mme di sebetsa ka ho tshwana, di ntsha tjhelete ka ho tshwana le di-bank charges tsa theko tse tlase. Mme re tla emisa tsona tse re nang le tsona ho ntsha tjhelete, mme ho be le bobebe ba hore ke thole tjhelete mme ke se ke ka sokola tse ke batlana le ATM ya ka e e sa fumaneng.

Mme motswalle tsamaya o ye bankeng eo we sebedisang, mme o kope batho ba tlo o thusang mono ka tsa hore o beha jwang tjhelete ya hao hantle. Ho ya ka dilemo ho tloha dilemong tse hlano ho ya jwalo ha o ntso phahama ka tsona, mme ke tjhelete o tla e beha mono, o tla e bolokang e tla katang wena e tla kata le bana ba hao. Ha tsa ba hola ka dilemo le hore ke tjhelete o tla e behelang bana ba hao hore ba ye sekolong hore ha ba ya di-university-ng ba ba na le tjhelete ya tsa dithuto. Mme le wena o ka nna ipehela tjhelete mono, mme ha we beha ya hola wa iqalella kgwebo ka yona, mme banka e tla o etsetsa molemo wa hore e hodisitse yona jwalo ka selemo le selemo.